Vha nga ita dzinwe bisi u fhirani nga zwifhinga nahone vha nga ita zwiendi zwiṅwe fhasi.

U u gonyiswa ha mbadelo dza bisi ndi masiandoitwa a si avhuḓi luthihi nga uri mushumoni dzi tshelede dza vhathu. Zwi sia vhathu vha tshi litsha nga uri vha vhona u nga ri vha shumela bisi.

Bisi ya rovhea fhezi, u a lenga mushumoni, mushumoni vha mbo ḓi u fha lunwalo lwa uri iwe wa u senge.

Hune wa renga hone thikhithi vhane vha ṋamela bisi na kha internet vha a ṅwala.

Ndi nga mbo ḓi humbela vhadzulapo vha re tsini na u founela vha re hayani uri vha nthumele tshelede ndi.

Zwi vha na masiandoitwa a si a vhuḓi nga uri thekhisi dzi a ḓura, nahone vha nga si u badelele u so ngo ya mushumoni. Zwi sia u si na tshi.

Ee, nga u to u angaredza zwi zwo itea nahone kanzhi zwi lavhelelwa uri vha lala ndugelo bisini. Dzi ngaho u dzula phanḓa na mbadelo dzine dza mahala kana dzo fhungudzwaho, ndugelo idzi kanzhi u itela u tandulula khaedu dzine dza nga vha hone mutakalo dzine vhahu vhaaluwa vha nga sedzana nadzo, vhuisa hafhu na u katelwa.

Maitele a u reila a so ngo tsireledzea, ndo lugisa thaidzo yanga nga u shandukisa zwiendi.

Ndi mbo ḓi thoma nga u limela. Ndi mbo di ri, Aa! Pfarelo, ndo namela bisi yo khakha ya u ya Tshiawelo, fhedzi ndi kho u zwi vhona uri heyi bada a i kho.

Ḓuvha ḽa u thoma zwa zwi zwavhuḓi, fhedzi tshifhinga tshi tshi ya ho vha na vhinga, nga uri u bvuwa nga u bvuwa nga madautsha nda tshi ngeno ndi tshi dzhena nga masiari nga uri bisi a hu na bisi dza masiari ndi yone thaidzo ndi nda .

Ndi i wana kha ya kana kha mavhengele a ne a rengisa dzi thikhithi dza Masindi.

Kha vha wane garaṱa yavho ya my connect kha kiosk dza tshiṱitshi tsha my city kana vharengisi vha vha hwale garaṱa yavho nga tshelede ya lwendo vha ḓiphine ya nnyi na nnyi zwo leluwaho.

A thi na zwivhi kha langa bisi, thaidzo yo vha i tshifhinga fhedzi.

U khwinisa tsireledzo na u fhungudza vhuendela nga naho na vhareili vha basigira kha vhupo ha Italy, o vhonalaho a nga shumiswa hu tshi katelwa na u u engedza u vha hone ha mapholisa na u ṱuṱuwedza. Hezwi zwi katela u fhaṱa nḓila nnzhi dza u tshimbila nga dzo tsireledzea tsireledzwaho dza u tshimbila nga zwiendedzi. Khwinisa mavhone a zwiṱaraṱani na u vhea khamera dza u vha na khombo khulwane, zwinwe hafhu tshitshavha a nga gudisa vhaendi na vhareili vha baisigira hanga, maitele a tsireledzo na u vha goloi uri vha ḓivhe nga ha vhashumisi vha bada vha re.

Nḓila dza baisigira dzo ḓikumedzelaho u khwinisa tsireledzo na u leluwa ha vhareili vha baisigira, dzi swika vhupo ho tsireledzeaho nga u fhandekanya na vhuendi ha goloi nga lwa ṋama, zwine zwa fhungudza khombo na u huvhala.

Ndi ḓaḓiswa nga u penya penya kana muvhala wo khetheaho wa tshe.

Hai, a hu ngo tsireledzea vhusiku nahone arali u woṱhe. U nga vha fara mboho, vha bata na vhana na vhasadzi, ndi zwinzhi zwine zwa itea kha vhupo vhune nda bva khaho.

Vhathu vhane vha tshimbila nga milenzhe u pfa wo tsireledzea nga uri bada i vha yo ḓala vhathu vha tshi.

Ee, a ne u ima ḽaini, nga matsheloni na nga madekwana u tshi vhuya.

U namela thekhisi yo dalaho, vhukuma khombo ya khombo na u huvhala. U hwala zwithu zwinzhi zwine goloi ya fara ngayo. Tshikhala tsha u zwine zwa ita uri i kone u ṱangana na khombo na u ḓi vhaṋameli vha thekhisi dzo hwalaho zwithu zwo kalulaho na hone khulwane ya u huvhala kana u fa. Arali nga ṅwambo wa u sa vha na zwithihi na u vhewa fhethu hu so ngo tsire.

taxi rank i ne ya ndi tshi ya mushumoni nga matsheloni, iṅwe ndi ye nda i ndi i shumisa ndi tshi vhuya mu mushumoni.

Ri balelwa nga u ya mushumoni, ri balelwa na nga u ya dzi ḓoroboni.

Thekhisi ya maxi kanzhi i hwala vhaṋameli vha u ya kha vha fumi nthihi.

Zwiṱitshi zwa thekhisi nga u a, zwi nga vha zwo tsireledzea vhusiku. Nga maanḓa musi zwi tshi vhambedze zwa vhusiku u fana na u tshimbila u woṱhe kana u shumisa zwiendedzi.

Kha mupo u ne nda bva khawo, zwo leluwa u wana thekhisi dza u ya ḓoroboni kho.

Kho khombo dza mafheleloni a ṅwedzi, nga maanḓa dzi endedzi kanzhi dzi tshimbidzana na u engedzea ha vhuendi na zwithu zwa vha zwi itisi zwo ḓoweleaho zwi kwatela dzi katela u reila nga nḓila ṅwambo wa u shumisa luṱingo thendeleki, u reila nga luvhilo na u reila nga nḓila i si ya vhuḓi nga ṅwambo wa halwa kana zwihuluhulu nga murahu ha ḓuvha ḽa muholo kana nga holodei.

Zwi tirai zwi tiraiki zwa thekhisi zwi nga kwama vhatholi, zwihuluhulu nga ṅwambo ya u sa kona vhashumi u ya mushumoni. Zwine zwa nga ita uri hu vhe na u bvelela na khonadzeo ya u xelelwa nga masheleni. Vha sedzana na khaedu dzi tshimbilelanaho na vhuḓipfari ha na mafhungo a ne a nga vha hone a mulayo a mbekanyamaitele dzo khwaṱhaho dza u a hu na mu.

U fhungudza u thithisea na u vhona uri u ya nga tshifhinga tsha migwalabo ya bisi vhavhusi vha u ḓiimisela u fana na madavhidzani na u fhungudza ha zwithu khathihi na u fhindula nga u ṱavhanyana, hezwi zwi katela mudavhidzani vhu re kha, nga ha dziṅwe nḓila na khetho dza nyendo kha vhupo ho tsireledzeaho vhuimabisi.

Migwalabo ya bisi ine ya dzulela u vha u tshumelo i si yavhuḓi, mbadelo dzi sa ḓuri khetho dza vhuendi dzi fulufhedzeaho zwihuluhulu zwi tshi kwama ḓoroboni dzi re na vhathu vhanzhi na vhuponi ha mahayani.

Ee ndo no kwamea nga migwalabo ya mabisi ndi tshi khou lingedza u ya mushumoni.

Thekhisi vha, u swikisa muthu mushumoni nahone ya ṱavhanya hayani.

Nḓowetshumo ya thekhisi i ṋetshedza mbuyelo nnzhi, madzula a thekhisi a ṱamba mushumo wa ndeme kha u shuma zwone ya thekhisi, dza bisi ṱhukhu nga u shuma vhetshelwaho u dzhia na u posa vhaṋameli nga ha themamveledziso ho dzudzanyiwaho, mulenzhe kha u shuma zwavhuḓi ha sisṱeme nga a nga.

Vhareili vha dzi thekhisi vhaṅwe vha tshi lwa nga tshavho khaedu khulwane nga maanḓa fhedzi nda khe, tenda nda swika mushumoni.

Ndo no vhuya nda ima bisi dziṅwe thekhisi thekhisi vha mbo ḓi lwa hanefho, hezwo yo vha nndwa khulu.

U thoma u shumisa sisiṱeme dza u rumela dzi nga fhungudza zwifhinga zwa u lindela na u vhona uri hu na ṅwaha zwiendedzi nga nḓila yavhuḓi.

Vhupo ha dzi thekhisi ḓoroboni ndi uri dzo ḓala, dzo ḓalesa, vho dzi thekhisi dza hone a dzo ngo ḓalesa.

Vhupo ha thekhisi vhu shuma sa ha po ikonomi dzapo, dzi shuma sa vhuendi.

Ee ndo no vhuya nda kwamea wa thekhisi dza bisi ṱhukhu, ndi tshi khou nyaga u ya mushumoni uri hu na mugwalambo ho tea uri ndi humele hayani ndi songo.

Zwiitisi zwo ḓoweleaho hezwi hu tshi pfhi peṱirolo, oil.

I kwama vhathu vhane vhavhuḓi na mabindu ngauri mabindu a khou tea a bva na vhathu vhane vha ya mushumoni vha kho tea vha a songo ya mushumoni.

Vha mbo ḓi rumela vhaofisiri hune ha vha na migwalabo u langa vhuendi.

U sedza kha tsireledzo vhudavhi, na u tandulula zwiitisi zwihulwane zwa khuḓano.

Nḓowetshumo i shela mulenzhe kha ikonomi ya Afrika Tshipembe fhedzi ri khou sedzana na khaedu dza kha dzangano a thekhisi a lwa vhukati havho nga nṱhani ha na mbuyelo na zwiṅwe zwithu.

Vhudavhidzani vhu shumaho vhukati ha madzanga muvhuso ndi ya ndeme nga tshifhinga tsha migwalabo u vhona uri zwi a leludza nyambedzano na khonadzeo ya u thivha, nḓila dza vhudavhidzani dzo vuleaho dzi nga thusa u langa u bvisela khagala zwine zwa ṱoḓea na u wana thandululo dzi na khadzo nga zwezwo nga zwone zwino zwa fhungudza khakhathi kana u thithisea lwa tshifhinga tshilapfhu.

Musi ndi tshi vhambedza tshikhala u bva hayani vhuponi na mutengo wa piṱirolo ndi vhona u nga a si nga maanḓa.

Ee vho engedza mbadelo ya zwiendedzi nga mulandu wa peṱirolo, ndo vha ndi songo takala na luthihi ngauri ndo vha ndi gaganyagwama wa zwezwo.

Ndi vhona zwithu mitengo ya thekhisi i gonye peṱirolo i tshi gonya.

Nga u angaredza dzi langiwa nga madzingu nahone nga nḓila yo ḓoweleaho dzo thewa nga zwi tshi itiwa nga u dzhena makete nahone kha ṱhoḓea dza vhaṋameli dza vhaṋameli kana.

Nga u angaredza zwi a ḓura u fhira zwi ngaho bisi na zwiporo, fhedzi zwi nga ḓura , zwihuluhulu musi i tshi shumiswa nga fhethu hune ha ḓura vhukuma u paka.

Tshifhinga i mbo ḓi ima huṅwe na huṅwe i nga tshifhinga arali hune ndi khou ya hone ndi khou swike nga shishi.

Ngauri Metrorail a i badelisa tshelede nnzhi lune zwi a vha konḓela uri vha kone u lugisa tshiṱitshi.

Nga u ṱalutshedza vhathu no zwi ri tshidimela tshi ḓo swika nga tshifhinga ḓe arali i tshi ima vha ṱalutshedze na zwori thaidzo ivha i mini.

Arali tshidimela tshi tshi ḓa kha puḽatifomo nga murahu ha miminetse ya fumi mbili ndi hone hune vhathu vhane vha ḓo fhungudzea.

Ndi vhona zwi zwa ndeme uri vha ḓe vha kone u tsheka dzithikhithi vha zwi ṱole tshifhinga tshoṱhe uri vha kone u vhona na zwouri ro renga dzithikhithi naa.

Dzi vha itela uri vha songo tshimbila tshikhala tshilapfu ngori goloi i ḓo vha dzhia getheni ya vha vhuisa getheni.

Mitengo ya Uber I nṱha nga mannḓa.

Uri vha tshi ni khakhisa fhedzi vhahanu vha kone u ḓivha na zwori ni ngafhi ngauri dzi Uber na Bolt hu na dzi ne a si dza vhukuma vhathu vha hone vha tswa vhana vhatswa na vhathu, vha fara mboho na u vhulaya.

Ndi pfha i si zwavhuḓi ngauri vhathu vha Bolt na vha Uber na vhone vha khou ndi mushumo vha khou lwela kha vhutshilo uri vha kono u renga vhurotho.

Uri vha kone u ḓivha na zwo ri khou ya ngafhi ende lwendo lwa hone lu khou fhelela ngafhi uri vha kone u ri charger.

Ndi nga takalela mureili ane avha uri ndi muswa nahone u amba na vhathu zwavhuḓi.

U wana tshithu murahu kha u ṋamela Uber u vula app ya uber wa ya kha nyendo dzaṋu na waṋanga lwendo ni khetha kwamani mureili wanga ngaha tshithu tsho xelaho, u ḓo kono u founela mureili thwi u itela u dzudzanya u vhuiswa ha tshithu arali vha sa koni u swikelela mureili vha nga shumisa khetho ya a a thongo kona u swikelela mureili wanga ngaha tshithu tsho xelaho kha app u itela uri Uber i thuse kha maitele a u vhuisa.

Eya sa muṋameli wa Bolt kana Uber ndi vhona zwo tea uri mureili a humbele thendelo ya uri a kone u tamba muzika ngauri hu na vhaṅwe vhathu a vha funi phosho.

Ndi vhona u nga u nga ri vhathu vha dzi thekhisi vha ḓi humbulela vha vhoṱhe, vha nyago u ḽa vha vhoṱhe. A si maitele a vhuḓi hayo.

Ndi vhona ungari nga dzi wekende uri i gonye ndi nga nṱhani ho uri vhathu vhanzhisa vha vha khou requester.

Ndi vhona zwithu zwi takadzaho nga mannḓa uri vhafumakadzi vha kone u reila Bolt kana Uber zwine zwavha zwo tsireledzea, kanzhi kha vhasadzi vhana vha kho requester.

Ngauri vha nga ḓi ḓadza mashika nga ngomu goloini zwine zwa itisa uri vhakone vhaye vha ye car wash tshifhinga tshoṱhe.

Ndi vhona zwi songo tea uri mutengo wa Bolt kana Uber u gonye nga nṱhani ha ṱhirafiki ngauri u nga wana ndo fara tshelede yo linganelaho.

Ndi nga mu eletshedza uri a tshi ya u shopha kha internet kha Shein a mbo ḓi ita emergency delivery uri i kone u swika ngo u ṱavhanyedza ngori anga mbo ḓi ima tshikhala tshilapfu u swika munyanya u tshi swika ḓuvha ḽa munyanya ḽi tshi swika zwithu zwawe zwi saathu u swika.

Mafhungo a maitele a khasitho a custom ya Afrika Tshipembe thaidzo dza tshumelo dza khoria dzapo dzi ngaho sa SPIF kana bula Buffalo. Mafhungo a u ḓisa a songo teaho na khonadzeo ya u lenga ha zwa lodzhisitiki kha u rumelwa ha zwithu kha dzi tshakatshaka kana u shuma ha zwithu zwo khetheaho.